Uma nje mina nginganikwa ithuba lokusebenza ngabantu, into elula nje neyinto ebaluleke kakhulu engingasebenza phey' kwayo ngingabanika nje inhlonipho. Inhlonipho ihamba indawo ende ngizobanika inhlonipho, ngingabheka umuntu ukuthi emehlweni ami ngimbona enjani. Bonke nje abantu ngibanikeze inhlonipho elinganayo. Ngingabheki ubulili, ngingabheki iminyaka nokuthi umuntu wenza msebenzi muni. Impilo imbeke kuliphi izinga ngoba inhlonipho ihamba ibanga elide. Uma ngase nje nginikezwe umsebenzi wokuthi nje ngingumqaphi, ngabe noma ngabe umsebenzi engiwenzayo. Into engingayihambisa phambili nje inhlonipho. Nginikeze abantu inhlonipho ngendlela elinganayo, ukuze bakwazi ukungihlonipha njengomuntu wesilisa osakhula.

Eyiyonanto eyinselele ubuchwepheshe besimanje manje obubhekene nayo, abantu yebo bayay'thanda izinto futhi bayay'sukumela ukuzama izinto ezintsha kodwa beza nobugebengu obuyinqala. Abafuni ukukhokha zonke izinto abazithandayo nezintsha, abafuna ukuzizama bajaha ukuyirobha. Iyonanto eyinselele-ke eyenzakalayo futhi ngendlela okwenzeka ngayo kunokuba kume kube lokhu kuqhubekile nje. Into entsha nento entsha efikayo uma ngabe kufanele ikhokhelwe njalo ngenyanga, baba nendlela yayo nje ukwazi ukuyirobha ukuthi okay, uma ngabe sekufanele kukhokhwe sicisha la sicisha la sicisha la, iyonanto eyinselele-ke ehambisana nobuchwepheshe obukhona esikhathini samanje.

Izinto ezidlala njengezinto ey'suke zenzeka empilweni okwangempela ziyalakha isasasa. Ngizokwenza umzekelo nje ngomabonakude. Iy'nhlelo lezi ey'bizwa ngama-reality show ngolimi lwasemzini. Zinselelo kakhulu futhi ziyathakaselwa, ngoba ziba nale nto yokubona ukuthi hhayi asikhohliswa kakhulu komabonakude nase buchwepheshe nje bonke obukhona. Ezinye izinto-ke kuvezwa izinto ezenzeka ey'nhlelweni zangempela. Izinto ezenzeka kubantu abaphilayo.

Indlela yokweseka umuntu oxhashazwa kwi-inthanethi, noma nje ey'nkundleni zokuxhumana ngokwahluka kwazo. Kuyaye kube ukuthi anike ukwesekwa okufanele, aboniswe abasuke bekubona lokho kuxhaphazeka kwakhe. Nokuthi-ke ariphothwe loyo osuke edicelela isithunzi somunye umuntu phansi ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuzizwa ungamuntu. Ubonakale njengomuntu nje ongasile, futhi-ke i-social media inamandla okusabalalisa into engasile ngokukhulu ukushesha, nokugcina kumlimaze-ke umuntu ngaleso sikhathi osuke edecilele isithunzi sakhe phansi.

Amadivayisi ahlakaniphile esikhathini esizayo kungafanele abhekane ney'nselelo ey'njengokufihla ngokuthi into yomuntu bengeyomuntu. Zibukakale izinto ezisabalala noma ngithi ezisherwa ey'nkundleni zokuxhumana noma kwi-inthanethi. Ibhekakale into ubucayi bayo ukuthi kufanele yini idlulele komunye umuntu. Kube yinto nje eyinqalasizinda ukubhekakala kokuthi into edlulela phambili ifanele yini ukubona nomunye umuntu noma kufanele kube yintsha ezoba imfihlo.